Ngingahamba ngebhasi, ngoba ibhasi lintofontofo futhi uhlala unethezeke. Ibhasi alihambi ngesivinini futhi mina ngiyayisaba indiza izinto eziphezulu ngiyayisaba, yingakho ibhasi lizoba iyo indlela engilungele.

Ngizovuka ekuseni. Ngiqoqe zonke izimpahla zami ngizipakishe nakho konke engizokudinga kulolu hambo lwami lokusuka eThekwini oluya egoli. Kuthi masekuba ntambama ngicele umalume ayongibeka lapho ngilinda khona ibhasi. Mase kufika isikhathi sokuhamba ngizongena ebhasini, angeke ngihlupheke ngokudla ngoba ibhasi liyama egaraji, ukuthi sisebenzise indlu yangasese noma sithenge ukudla masifuna.

Uma abashayeli bamabhasi bengathola ukuqeqeshwa okungcono, kanye nemiholo engcono. Lokhu kungashintsha izimpilo zabo nemindeni yabo mayelana nemiholo. Kodwa angicabangi ukuthi kuzoshintsha ngendlela ebashayela ngayo. Ngoba, esikhathini esiningi abashayeli bamabhasi bayaqiniseka ukuthi iy'mpilo zabagibeli ziza kuqala, abashayeli budedengu, futhi babeka izimpilo zabagibeli phambili, ukuze bazizwe baphephile.

Uma bengathi, amabhasi asezobiza amashumi amabili amarandi. Lokhu kungaba nomthelela omubi kubantu abathembele emabhasini. Ngoba makwenzeka ukuthi amatekisi angaphansi kwaleyo mali, abantu bazohamba bayogibela amatekisi, bangabe basagibela amabhasi , ikakhulukazi ogogo, nabomkhulu.

Yebo, izakhamizi, kufanele zinxeshezelwe ngomonakalo odalwe imigodi. Ngoba nemigodi esemigwaqeni , umsebenzi kahulumeni ukuthi ivalwe. Iyakhishwa nemali, ukulungisa izinto ezifana nalezi. Yingakho kumele izakhamizi zifanele zinxeshezelwe.

Le simo singizwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba. Ngisebenzise imali eningi ukulungisa imoto ngenxa yomugodi emgwaqeni, futhi le mali bengiyibekela ukwakha ekhaya. Manje sekufanele ngisebenzise ukulungisa imoto ngendaba yomgwaqo. Le simo singizwisa ubuhlungu kakhulu.

Isiteshi samabhasi engithanda ukugibela kusona ileso saseGoli, e-Johannesburg, sibizwa ngePaki noma iPaki Steshi. Ngithanda sona ngoba, lapho amabhasi maningi futhi ayashesha ukugcwala. Yingakho ngithanda lesi steshi.